Eyona nto iphambili kuqalaselwa kuso nasiphi na isigqibo esichaphazela umntwana. Sifanele sibe yingenelelo kubo, nto leyo ebandakanya impilontle yabo ngokwasemzimbeni, ngokweemvakalelo nangokusengqondweni.

Ngomnyhadalala wombulelo ekhayeni lam ndiza kulungisa eyona nto iphambili kwisidlo, i-turkey egcadiweyo, into eqhelekileyo yombulelo ebonisa ubuninzi bombulelo. Umxube wesonka, imifuno kunye neziqholo, ukuxutywa kuphekwe ngaphakathi kwe-turkey okanye kwisitya esahlukileyo esimele ukufudumala kunye nethuthuzelo yedibhowuni zeentsapho.

Njengomzali unokunceda abantwana bakho balixabise ilifa labo ngokubakhuthaza ukuba bafunde ngezithethe, izithethe nezithethe zabo baze bazibandakanye kubomi bemihla ngemihla. Oku kunokuguqa ukubafundisa ulwimi labo lwenkobe, ukupheka ukutya kwesiNtu, ukubhiyozela iminyhadalala yeenkcubeko nokubalisa amabali ngezinyanya zabo.

Ukubuyisela isidima kwiintsapho ezihlwempuzekileyo ngexesha lomngcwabo, uluntu lungatshintsha ulindelo kunye neenkqubo zenkxaso kunokuba babeke uxanduva lwemali kwintsapho esentlungwini. Abahlobo nabamelwane banokunikela uncedo olusetyenzwayo njengokupheka ukutya okanye ukufaka isandla kwiindleko zomngcwabo. Uluntu lunako ukuququzela iinzame ezihlanganeyo nokubonelela ngenkxaso ukunciphisa ubunzima bemali kwiintsapho zodwa.

Xa ilungu losapho lisifa bendidla ngokuba nendima exhasayo kumalungiselelo omngcwabo ngokuncedisa kwimisebenzi enjengokuququzelela izinto ukulungiselela iindwendwe ukutya kwesithethe. Ndincedise ngokunxibelelwano nolungiselelwano namanye amalungu entsapho kunye noluntu. Kwakhona bendiya kunceda ekuqinisekiseni ukuba umngcwabo uqhutywa ngokwesithethe nezithethe zentsapho yakowethu.

Xa umama ezilela umyeni wakhe, isinxibo sakhe sisenokubonisa intlungu nezithethe zakhe. Usenokunxiba ezemibalabala, ezimnyama, ezineyivi okanye ezingwevu, ezemibalabala yesithethe yokuzila. Kwiinkcubeko ezininzi isinxibo sakhe sisenokuba silula yaye sidilisekile, ephepha imibala eqaqambileyo.

UAmila ligama likamakazi wam ongathembekanga ozicingela cakasana nocinga ngeemfuno zakhe kunezabanye, kwaye ubonakala engenangxaki kwisimo sakhe sengqondo asinika usapho lonke.

Iimpembelelo lolwaphulomthetho eluntwini lunokuba lukhulu. Amazinga aphezulu olwaphulomthetho anokukhokeleka ekoyikeni okwandileyo kunye nokukrokrelana phakathi kwamalungu oluntu. Kuphelisa ukuthembana nokwenza kube nzima ukuba abantu babonise ubuntu nobubele komnye nomnye umntu.

Umleqwa sisidlo sesiNtu saseMzantsi Afrika esenziwe ngomngqusho kunye neembotyi. Isidlo esidumileyo esinesondlo kwiindawo ezinintsi zelizwe ingakumbi phakathi kwamaXhosa namaZulu. Ewe, umleqwa ndiyawutya kwaye ndiyawuthanda.

Mzala, umngqusho xa uwuphekayo ugalela iikomityi zibe mbini zomngqusho omhlophe, ufake ikomityi enye yeembotyi, ugalele iketile ebilileyo yamanzi, umyeke abile for iiyure ezimbini. Ugalele iketile yesibini, xa etshona amanzi kube ngona ke ngoku ufaka iziqholo zakho.

Mzala, xa upheka umngqusho kufuneka ugalele umngqusho omhlophe iikomityi zibe mbini kunye nekomityi enye yeembotyi, ugalele amanzi akho okuqala. Xa etshonile amanzi ugalele esibini, xa wetshona awesibini amanzi kube ngona ufaka iziqholo zakho.